Izinhlelo engingazenza, ngingacabanga abantu abalalele ngezikhathi, ngihambisane nezikhathi abantu abalalele ngazo. Ebusuku, ngingadlala umculo wabantu abadala nabantu abasebenza ebusuku, ngidlale umculo ozohambisana nabo. Ekuseni, ngempelasonto, ngidlala imiculo yey'ngane, ngijabulise izingane ezikhona ezihleli emakhaya, ezingayile ezikoleni. Kuthi emini, ngijabulise abantu abasha njalo emini. Ebusuku ntambama ngijabulisa wonke umuntu okhona ekhaya. Ngingahambisa ngohlelo olunjalo ukuthi ngobani abalalele ney'ndawo isiteshi lapho sidlala khona, ngihambisane nabo ukuthi umphakathi uwumphakathi okanjani, abantu abasebenzayo noma abantu abahlezi emakhaya kanjalo, kanjalo.

Uma ngithola ithuba lokwenza amamuvi kwisikrini nokube uma kwithelevishini, ngingafaka amamuvi ahlekisayo, phecelezi comedy, ngoba abantu abaningi bayawathanda amamuvi alolu hlobo. Ngingafaka amamuvi futhi ezingane, athandwa abantwana nalawa athanda umndeni nje wonkana namamuvi o-action, lawo athandwa kakhulu emhlabeni. Lokho kuzokwenza ukuthi babe baningi abantu abazowabuka amamuvi alolu hlobo. Imali ngingayenza kube imali engango hundred and fifty ngenyanga engakhokhwa ukuze ukwazi ukuthola lokushicilelo.

Heyi, ngingaphatheka kabi impela, ukuthi angikwazi ukubuka umdlalo weqembu lami engilithandayo. Lokho kungangidumaza. Ngingazama ukulalela kumsakazo uma kungenzeka ngikwazi ukuyizwa khona kumbe ngingene ocingweni ngi-check-e kwi-inthanethi ukuthi idlala kanjani noma ngibuze kwabalalele, kwababonayo koda kungaba wusizi impela ukuthi angikwazanga ukukubuka umdlalo weqembu lami engiwuthanda kangaka.

Izinhlelo zamabonakude noma iziteshi ezidlala ezemidlalo, eziveza ezemidlalo zihlukene impela. Kukhona aveza ibhola lombhoxo, kukhona isiteshi eziveza ibhola likanobhutshuzwayo, kukhona abaveza ibhola elikhahlelwayo izinyawo, kuyahlukana . Nemincintiswano evelayo iyaye ihlukane. Kukhona abaveza mncintiswano yasezweni lethu, kukhona abaveza imncintiswano yomhlaba wonkana kanjalo, kanjalo. Amanani nawo ayahluka futhi. Kukhona abiza kakhulu, abiza o-hundred and something randi. Kukhona abanye abangabizi kakhulu, ababiza kancane kunalokhu. Kukhona okulula ukuwathola yize ngingeke ngiwabize ngamagama kepha kukhona okulula ukuwathola.

Inani elikhokhwayo inani elikhokhwayo kulezi ziteshi zomsakazo ngilibona lifanele impela. Lokhu bakwenza ngoba benzela ukuthi izindaba ozitholayo zibe sezingeni, isevisi abasinikeza yona njengababukeli ibe sezingeni eliphezulu impela. Imali abasikhokhisa yona angikhali impela ngayo, ikufanele lokhu ngoba izindaba abasinikeza zona azishayi eceleni, azikhulumi amanga, konke abakushoyo kuyiqiniso futhi basinikeza izindaba ezinohlonze. Imali ekhokhwayo ngikubona mina ikufanele lokhu.

Iyasiza kwezinye izikhathi kepha ukuhamba kwagesi kuyaye kube nomthelela kwinethiwekhi, kuyaye iphazamiseke ukusebenza kwayo koda loku akuvamisile. I-mobile router yona ayifani nerutha le ehlala endlini ecishayo uma ugesi ungekho. I-mobile router iyasiza yona. Kuyenzeka isebenze ngale ngokuphazamiseka kokuthi ugesi awusekho ngenxa yokucisha kukagesi. Yona ngiyayithanda undlela abesebenza ngayo, iyasiza impela.